Di jalwa ka go simolola ka peo e e siameng, peo e jalwa mo trays kgotsa mo mabokosong pele mme fa ditlhare di setse di godile go lekaneng, di tshwarwa ka kelotlhoko, di jwadiwe mo tshingwaneng mme di tlhoka mmu o o na leng monontsho mme di tlhoka go nosetsa ka metlha.

E tokafatsa boroko, e thusa ka marapo, e tokafatsa letlalo, e fokotsa kgatelelo ya madi.

Dikgwetlho, pula kwa tlase e ama tlhopho, dikokoane le malwetse di senya dimela. Tharabololo ya rona ke go nna le botsogo jo bo siameng jwa mmu kapa composer, go lema ka mekgwa ya tlhamalalo.

Diphetogo tsa maemo a bosa di ama thobo ya maungo, dintshi le malwetse di senya maungo, ditshenyegelo tse di kwa godimo jaaka manyoro le metsi, bokgoni jo bo kwa tlase mo polekeng le thekiso.

Dira dijeme le matute ka go gotetsa le go kopanya le sukiri. Go omisa maungo go boloka maungo ka go omisa mo letsatsing kgotsa mo di . Go dira ditlolo jaaka tsa dipeipi kgotsa ditlolo tsa matlalo.

Banana e jewa fela e monate, e na le potassium. Apole e jewa lefatsheng lotlhe, e nonofatsa mmele. Orange e tletse vitamin C, e thusa mo malwetsing.

Ditamati di jewa mo salad-te le dijong, di na le anti-oxidant onion di oketsa tatso le dingwe.

Dithoro le mabele di fa dijo tse di nang le phepo, di tshegetsa pabalesego ya dijo gape di thusa balemirui ba mo ikemetseng gotlhelele.

Wine farming ke temo ya ditlhare tsa morara tse di jalwang go dira beine, e ke e nngwe ya dijalo tse di jalwang.

Peo kgotsa dimela, mmidi o o na leng montsho, metsi, dithunya kgotsa digala, dijana kgotsa setsha sa temo.

Lemiwa ga rooibos go thusa ka go sa tlhoke a kotsi le diphologolo di kgona go nna mo lefelong leo go sireletsa lefatshe le ditshedi.

Dithoro tse di botlhokwa ke korong, mabele le . Di botlhokwa ka gore di dira bogobe le borotho le dijo tsa motheo tse di felelang letsatsi.

Ne tse go itse mofuta wa mmu, maemo a bosa, metsi a a lekaneng, sebaka se se siameng le tsela ya tlhokomelo ya semela.

Rooibos ga e na caffeine, e na le .

Rooibos e dirisiwa mo teeng, dijong tse di apeilweng, ditlolo tsa letlalo, ditlhatshwana tsa moriri le di-supplement-eng tsa botsogo.

Merogo e dirisiwa mo matuteng, dijong tse di gatseditsweng, ditlolo tsa dijo le di-snack tse di omisitsweng.